Hinkwenu na mi xeweta ni yima haleni mahlweni ka n'wina ni ri n'wamapurasi ni ri na purasi leri hi byalaka tidiriva tidiriva leti hi ti tirhisaka ku maka vinyo vinyo leyi hangalakaka na matiko yi xavisiwa matiko ma le handle yi na kwala tikweni ra hina ra South Africa hi ku famba ka minkarhi hi ta va na nkarhi lowu hi nga ta va na vinyo leyi hi nga ta va kha hi ka vanyinhu va kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ku va va nwa na ku ringa leswaku vinyo ya hina i vinyo ya njhani.

Hi nga byala matsavu miroho leyi hi nga ta yi dya loko nkarhi wu hindzini hi nga ta va hi yi nekini yi oma i tlhe u kota ku sala u yi dya nkarhi wa yena wu hindzini ni nga byala muovhakhado maovhakhado nga pfula na khampani ya ku endla oyili ya muovhakhado na timongo na tona hi nga ti byala u endla timongo u kuma mafurha eka timongo na ti-litchi ni nga byala na ti-litch ivi u veka ti-litchi laha i nga ha ta kota ku endla just ya ti-litchi.

Timanga leti ni nga ti byalaka i timanga ta tindluwa ene xilo lexi ni faneleke ku xi tekela nhlokweni i ku loko timanga ti karhi ti chela ti karhi ti kula hansi ka misava misava se wena u fanekele u tshama u kha u ya seletela va swi vitana ku sela wa ku timanga to seliwa kumbe tindluwa ta seliwa ku ti kota ku kula kahle ti phaka ti tala le hansi ka misava.

Lexi ni nga xi endlaka ni nga cela nga cela magoji lama hi nkarhi wa timpfula ma nga damaku mati ni cela magoji mo ringanela lama ma nga ta kota ku hlayisa tihomu ta mina ku ze ku ya fikela nkarhi wa timpfula futhi ma tlhe ma va na mati futhi.

Swifuwo swi fanele swi tlhaveliwa swi sawutisiwa eka mavabyi ma swifuwo hi ku swifuwo swin'wana na swin'wana swi na mavabyi ma swona lama ma nga swi hlaselaka mara loko i swi tlhavelini tinayiti ta sawutiso mavabyi loko ma fika ma swifuwo a ma koti ku swi hlasela.

Lexi a ni ta xi endla loko ni ri na vuvabyi lebyi nga hangalaka epurasini a ni ta teka swifuwo leswi swi vabyaka ni swi veka a ndhawu ya yi one ni swi pfalela eka yona ni heta ni swi lavela nsawutiso loyi ni nga ta swi sawutisa loko swa ha pfaleliwini eka ndhawu yo karhi ku fikela loko vuvabyi byi hangalaka byi hela.

Lexi a ni ta xi endla a ndzi ta vulavula na vatirhi leswaku va nga sengi homu yin'wana na yin'wana va senga tihomu leti tshamaku ti ti ri na masi mo tala emaveleni ma tona naswona loko va ti senga va fane va rhanga va ti nangutisisa leswaku a hi tihomu leti ti nga na vuvabyi byo karhi na i tihomu leti ti nga na rihanyo ra kahle naswona va tlhe va cheka swibye leswi va kamelaku ka swona masi leswaku i swibye leswi swi nga basa na loko va heta ku kamela masi ka swe swo karhi va fane va ma pfala va ma veka ka ndhawu yo karhi lama nga ta ma hlayisekini leswaku ma nga hlaseriwi hi switsongwatsongwana kumbe ma nga phatsamiwi hi swa tinhongani.

A ni tshamanga ni senga xifuwo xo karhi masi kambe ni vonile loko va xi senga xo sungula lexi va xi endlaku loko va xi senga va boha homu milenge tala mahlweni na minenge ye le ndzhaku kutani va boha na timhondzo ta yona leswaku ti nga va gembi va veka bucket ya masi a hansi ka yona va sungula ku yi senga.

Nxavo wa mali wa tihuku wu tlakukini hikokwalaho ka ku va hi mi hluvele tihuku ene tihuku ku va hi mi hluvelini hi tirhise mati ma hina lama na hina hi ma xavaku hi tlhela hi tirhisa na ndzilo ku virisa mati tihunyi ha ti xava eka vanhu van'wanyana leswaku hi tshama hi ri na tona ku loko vanhu va lava ku hluveliwa tihuku hi swi tiva ku eka mali ya vona ku na mali yo karhi hi yi ngetelaku leswaku hi ta kota ku tlhela hi ya xava tihunyi nakambe na mati nakambe.

Lexi ni xi langutelaka eka mbewu ya mina i ku mbewu ya mina yi hlayisekile na a yi na swindozi leswi dyaka mbewu swindozi i swivungu leswi dyaka mbewu loko yi tshamini yi pfaleliwini yi nga ngheni moya naswona loko i byala mbewu i nga yi kambisisanga leswaku yi kahle kumbe a yi a yi kahle swi ta endla leswaku swimilana swa we swi nga mili.

Vukahle bya crop rotation i ku swimilana swin'wana na swin'wana swi na tinguva ta swona u nge byali swimilani ku nga ri nguva ya swona swimilana loko swi byariwa ku nga ri nguva ya swona swi vula ku swi nge mili mara loko u kha u tirhisa crop rotation wa swi tiva ku lembe rin'wana na rin'wana hi nguva ya so ku na swimilana leswi byaliwaku hi nkarhi wa so.

Ku cinca ka maxelo swa khumba swinene hi mhaka ku loko maxelo mo cinca ku hisa swinene swi vula ku swakudya leswi swi nga byariwa swi ta swi ta fa hi mhaka ku swi tava swi nga ri na na mpfula ya swi mila swi hanya hambi ku ri swakudya leswi swi nga swekiwa swi nga paketeliwa mapanini swa ku vanhu va kota ku dya loko ku hisa swinene swakudya leswi swi nga paketeliwa swi ta bola na loko ku titimela swinene ku na swimilana kumbe swakudya swin'wani a swi lavi xirhami swi lava leswaku maxelo ma va ma ri ka kahle ku nga hisi ngopfu ku nga titimeliku ngopfu mara swi va swi ri kahle.

Mapurasi ma hambana mapurasi na matirhelo ya mapurasi ya hambana kambe lama mina ni ma vonaku ka wa sweswi va tirha kahle hikokwalaho ka ku va na nkarhi wo nghena hi wona va tlhela va nyikiwa na nkarhi wa ku ya ku dyeni va tlhela va va na nkarhi wa ku chayisa munhu a nga ngheni nkarhi wun'wana na wun'wana a chayisa nkarhi wun'wana na wun'wana nkarhi wun'wana na wun'wana a ya ku dyeni na loko va lava ku teka leave leswaku va ya wisa va nyikiwa ti-leave leswaku va ya wisa emakaya.

lulamelanga leswaku vatirha emapurasini navusiku hikokwalaho ka ku emapurasini hi xitalo i tindhawu ta le nhoveni ene nhova yi na swikokovi loko va karhi va tirha navusiku va nga va na na khombo ra ku hlaseliwa hi swikokovi kumbe swihadyani swa nhova.

A ni nge yi hlamuli hi ku kongomisa hikokwalaho ka ku muholo wu ya hi matirhiselo ya munhu ya mali van'wanyani va fikelela swilaveko swa vona va tirha kahle swi va kahle va hola kahle swi va kahle va ndla leswi va lavaku swona kambe van'wanyana a va fikeleli swilaveko swa vona hi muholo wa le mapurasini.

Ka purasi ra mina ndzi ta fuwa tihomu lexi ni nga ta xi endla leswaku vatirhi va mina va va va hlayisekile swinene ndzi ta va kombela leswaku tihomu ti tshama hi ntlawa wa tona tihomu leti ti karihaka swinene ti tshama hi ntlawa wa tona tihomu leti ti nga na mathokazi kumbe swirhodyani ti tshama hi hi tindhawu ta wona loko va pfula tihomu va ti pfula hi nkarhi wun'we ku ya hi mintlawa wa tona va nga ti mikiseli na loko ti famba va nga ti mikiseli wun'wana na wun'wana a swi tiva ku yena u u u va a kha a tirha na tihomu ta njhani tihomu ta so ti tirha hi mani tihomu ta so ti tirha hi mani tihomu ti sengiwa hi mani.

A va tirhi mali leyi va yi ringaneleke hikokwalaho ka ka ku mapurasi ma va ma humesa swi leswi vanhu va swi lavaku masiku hinkwawo ku va kota ku hanya lero vanhu lava tirhaku mapurasini va ndla ku vutomi bya vanhu lava va nga handle byi va byi ri simple hi mhaka ku va va kha va kuma swi leswi va swi lavaku swi kha swi rimiwa hi vanhu lava tirhaka a mapurasini se muholo wa vona ni twa wu nga ringanelangi a va fane va kuma muholo wo tala hi ku na tiawara vatirha ti awara ta ku tala va tirha tiawara to hlaya na ku nyikiwa leave va nyikiwi ti-leave to hlaya va nyikiwa yitsongo hi mhaka ku ntirho wu tshama wu ri kona epurasini.